Eli cala lekhitshi ndicinga uba leli cala limele uba ilanga liqala khona, livela khona kuba uyavuka ekuseni uhambe uye ekhitshini uhlale phana, kutyiwa isidlo sakusasa, ilanga lipha.

Ndicinga kukongela indlu kuba njengoba usongela le ndlu zikhona ezinye izinto ozenzayo ecaleni. Uyaphila funeka utyile, funeke wenze yonke le nto, kodwa funeke kubekho le mali iphumayo yokongela indlu.

Hayi not kule ikhonomi sikuyo ngoku ayifikeleleki. Abanye bapeya imali encinci, abanye abapeyi abanye abaphangeli, abanye bapeya ii-three fifty, iigranti. So not wonke umntu uyafikelela ekubeni nekhaya elilelakhe okanye umzi ongowakhe awuthengileyo.

Imali uyifaka nge-EFT yi-EFT online transactions, okanye uyidiphozithe kwi-ATM, abanye ke bayadiphozitha naphakathi ebhankini, ndicinga zezo.

Ewe ukuze ibhanki ikwazi ukuba izawuyaphi xa ikufuna ingakufumani efowunini, kwi-imeyili ibe nayo enye indawo eza kufumana kuyo.

Ndiye ndicinge ii-benefits uba ndingenza ntoni, ndidinga ntoni. Ndiyazazi ukuba ndinengxaki nolusu, ndinengxaki namazinyo, ndinengxaki neenzipho, ndiyayazi uba ndizawuya kwagqirha ndivele ndiswayipe nje ikhadi lam yonke into ibe rayithi.

Kuxhomekeka emalini abayifakayo kwistokfela esi, uba yimali encinci kwawunyanzeleka ibe ngabantu abanintsi, izokwazi uba yimali eyenza umahluko.

Into eqale ifike kum engqondweni yinto yokuba laa, laa inshorensi imele uba yimali engena nyanga nanyanga lo mzuzu umntu egekaphangeli, kodwa yimali engena once, ingaphinde ingene. Loo nto kum iba yingxaki because abantu bayayisebenzisa laa mali engacingeli ukuba ngomso uzawuthini.

Ndicinga ukuba noko ikhona into endingayiviyo ncam ngale nkampani, noko ikhona inkampani endiyaziyo eyayike yayenza le nto, uTriple M, abantu bakhala kuba kwakwenzeke le nto iyi-one uyithethayo apha. Abantu abazifumana iimali zabo, ezi babethenjiswe ngazo, babe befake abanye abantu. Loo nto ichaphazela izidima zethu.

Le ntlawulo engaphezulu ekuthiwa yi-excess payment uyibhatala xa uthe wenza i-claim.

Ukhona umahluko, umahluko kukuba ibhanki, banazo boyi-two ii-interest, kodwa ii-interest zika loan shark lo ziba ngaphezulu, azikho semthethweni.

Ibalulekile laa inshorensi yobomi ukuze uzokwazi ushiya into ebantwaneni, uzokwazi uzingcwaba, ungabashiyi nje abantu obashiya ngemva.

Ibalulekileyo into yojonga ixesha inkampani ibisebenza ngalo, iqale nini usebenza , i-reputation yayo ithini nesidima sayo, ingaba iyabathatha abantu abanjengawe na. Umntu uyajonga ikheyisi yakhe uba ndinantoni, nditheni.

Ukuba bendiyifundile ikhontrakthi etshoyo ukuba unyaka lo wokuqala ndizawubhatalela, andiqondi uba ikhona ingxaki xa kufuneke ndiwubhatele laa nyaka wokuqala. Masiandalayine into ethi ngunyaka wokuqala wodwa lo ndizawubhatala, kuba bendifunda ngoNSFAS ngalaa nyaka wokuqala.

Le akhawunti eyi-fixed deposit ufaka imali uyivalele ixesha elithile. Kuyadiphenda ke ukuba ixesha elithile lelingakanani for wena. Njengoba uyivalela eli xesha lithile iyakhula, ayihlelanga. Kodwa xa kufuneka uyikhuphile kufuneka unike inothisi yoba ndifuna uyikhupha ngoku, ikunika iintsuku ezithile uba ngosuku oluthile ke ngoku uzayifumana.